Kufunakala umazisi, kufunakala elibufakazi ngesizinda ohlala kiso.

Kubalulekile, kurhelebha umuntu kobanyana akwazi ukubeka imali begodu kurhelebha lokha nawufuna ukuthatha ngesikolodo izinto ezikulu, ezifana nekoloyi nanyana ufuna ukuthenga indlu.

Ukhetha ibulungelo lakho olithandako, ulivakatjhele, ebulungelweni bayokwamukela, bayokuthintanisa nomuntu ukuvula i-akhawundi ngebulungelweni. Yena-ke uyokuthatha akuhlalise phasi, akuchazele kabanzi ngama-akhawundi abanawo ngebulungelweni. Wena-ke ukhethe oyibona ifanele wena, kube ngiyo oyivulako, ngaleso sikhathi uphethe woke amaphepha abawanorarhako, ngitjho abawadingako, afana nomazisi, afana nobufakazi besizinda salapho uhlala khona.

Mibuzo efana nokuthi i-akhawundi ayivulako inamakonyana lokha ingaberegiswa na, nemibuzo efana nokuthi lokha yena nakafaka imali ngebulungelweni, kunamakonyana azokudoswa nanyana nakabeka imali, ayibekela isikhathi esizako, kuyini azokufunyana. Mibuzo efana nokuthi, iphephe kangangani i-akhawundi ayivulako.

Uqala bona linomthelela onjani eendingweni zakho, njengokuthi imalinzalo nanyana inamakonyana angangani. Uqala nokobanyana alinawo ama-charges, ngitjho imalinzalo engaphezu kwalokho wena okulindeleko na.

Ibulungelo liyivikela ngokuthi imali yakho nayihleli kilo ivikelekile, ithathwa nguwe ngesikhathi sakho esifunwa nguwe, akufani nalokha isekhaya ngombana ziyithathe kodwana nayisebulungelweni ivikelekile ngombana inenomboro efihlekileko okghona bonyana uyikhiphe ngayo.

Imali ebhadelwako nawuvula i-akhawundi, ngebayibiza ngesikhuwa bathi ngeyama-bank charges. Lawo matjhaji ngewokobanyana igade ibhanga yakho, kufikela lapho wena ufaka khona imali nanyana singayibiza sithi, ngeberegako ngaphambi kobana wena ufake imali, ngegade nanyana ngeyenza bonyana ibulungelo akhawundi lakho, lihlale liberega kufikela lapho wena uzokufaka yakho imali, mhlamunye yomrholo nanyana oyibekako.

Iphini ibalulekile. Iqakatheke ngalokhu, yinomboro yakho oyikhethileko lokha uvula ibulungelo lakho lokubeka imali, manje, iqakatheke ngombana ngiyo ezokwazi ukukwenza bona ekungeneleni ngaphakathi ku-akhawundi yabo, lapho uyokukghona khona ukuhlola bonyana imali iphuma njani nanyana ingena ibuyaphi.

Eduze ngesandla sakho esinye esingaberegiko nanyana esingatlhorhiko emtjhinini, usitha inomboro yakho efihlekileko. Ungabawi irhelebho kunanyana ngubani. Tjheja ngaso soke isikhathi nawufika emtjhinini bona uqaleka njani. Ngaphambi kokuwUberegisa, tlhorha ikunubhana ebhalwe cancel kathathu, lokho kukunikela isiqinisekiso sokobana uphephile ukuyisebenzisa i-ATM leyo.